Imishado yesimanje ithinta indlela abantu abasha ababuka ngayo amasiko abo. Koba ivame ukuhlanganisa izitayela zesintu nezanamuhla, okuholela ekutheni babone amasiko njengaguquguqukayo. Ezinye izindlela zamasiko ngenxa yomthelela wezindlela zokuphila zesimanje nezaseNtshonalanga. Kanti abanye babona amasiko njengento edlulileyo yesikhathi. Kodwa futhi imishado yesimanje ingavuselela isithakazelo kwamasiko ngokuwafaka ngendlela ethokomele futhi yesimanje. Lokhu kudala ukuthi abantu abasha babheke amasiko ngeso elivukile bezama ukuwagcina, kodwa ngendlela efanele impilo yanamuhla.

Emphakathini onamasiko amaningi, izinselelo eziphakamayo lapho amasiko endabuko kamoya ebuzwa yilaba abanezinkolelo ezihlukene, zihlanganisa ukushiyanisa kwezinkolelo, ukungaqondi amasiko omunye, ukungabi nokuqondana phakathi kwezenkolo namasiko, kanye nokuhlukunyezwa kwenkululeko yokukholwa. Lokhu kungaholela ezingxabano, ukuhloniphana okuncane, noma ukwehluleka ukuvumelana ngendlela yokwenza imicimbi ethile. Ngakho-ke kubalulekile ukuxhumana ngokuhloniphana nokufana ukuqonda, ukuze kube nokubambisana phakathi wezikolo namasiko ahlukene.